Kubaluleke kakhulu kabi ukwazi ukuthi amaphuzu akho amephi ngaphambi kokuthi ucele ikhadi lesikweletu ngoba okungenzeka ukuthi mhlampe uma ephansi ungafika ucele lelo khadi lelo bese bangakuniki lona, bese bese uthola ukuthi eseyehla kakhulu futhi amaphoyinti akho and lapho kungenzeka ukuthi mhlampe ey'nyangeni ezimbili ezizayo khona into obuzoyidinga mhlampe njengendlela noma imoto into into esile, into siriyasi kakhulu ongeke usakwazi ukuyithola, so kungcono usazi kahle isikweletu, amaphoyinti akho ukuthi ami kanjani ngaphambi kokuthi uqale u-apulaye, u-apulayela izinto ey'njena. Ngiyabonga.

Mawuphela lo msebenzi, la la okade usebenza khona lowo msebenzi lo wesikhathi esinqunyiwe. Kuzobakhona incwadi abakunika yona eshoyo ukuthi hhayi umsebenzi usuphelile. Leyo ncwadi leyo uzoyithatha uyise ema-ofisini e-UIF, ufike ne-ID yakho khona bezoqala ilento le baku-apulayele ukuthi ukwazi ukuthola imali i-UIF ngoba phela ubuyikhokhela i-UIF uyayikhokhela sonke isikhathi usasebenza uyayikhokhela, khona uzokwazi ukuthi uma kuwukuthi isikhashana lesi ungakawutholi umsebenzi ungakwazi ukuthi kube khona umholo omncanyana owutholayo. Siyabonga.

Okay, mawuthatha umshwalense wemoto bayokubuza nje bayokuxina ngemibuzo eminingi bafuna ukwazi ukuthi iminyaka yakho, uwumuntu wena oziphatha kanjani, bakubuze ukuthi ingabe uyaphuza na, uwumuntu le moto le njengoba uyithenga, ucabanga ukuthi uzoyisebenzisa kanjani, ozoyisebenzisa for umsebenzi yini, phecelezi ibhizinisi. Uzosebenzisa uzoba umuntu ohamba amaphathi yini konke lokhu kubalulekile, uhlalaphi izobe ipakephi imoto isikhathi esiningi, la izobe ipake khona ingabe kunegaraji yini na or yabo, konke lokhu kubalulekile khozi lowo mbuzo bazowubuza khona bazokwazi ukuthi baku-asese kahle, bazi ukuthi hhayi wena imali ozoyikhokha amaphrimuyamu ozwakhokha azoba imali engaka. Ngiyabonga.

Inkinga ibasekutheni uma usushona mhlawumbe uma kuwukuthi kuyenzeka asithi mhlampe wena uwena ubuwondla lapha endlini phecelezi uyi-breadwinner. Uma usushona kumele wazi ukuthi eyi labantu obathandayo bazosala nani, wazi ukuthi eyi noma kungathiwa uyashona, yebo, kuzoba buhlungu bazokhala, kodwa kubangconywana uma wazi ukuthi hhayi kukhona okuncane, obashiyele kona impilo izokwazi ukuqhubeka iy'ngane zizokwazi ukuthi ziye esikoleni. Kube khona nje ukuthi bakwazi ukuphila ngendlela obaphilisa ngayo nawe or noma futhi kanconywana, and lokho kuzobasiza ukuthi hhayi nabo bakwazi baqhubeke nempilo.

Okay. Ngingaqhathanisa mhlampe phakathi kwalawa amakhulu engikwaziyo asithi u-Discovery, u-Discovery into engiyinothisile ngayo into engiyibonile ngayo ukuthi bona bayeza kuwena bakuthathe amagazi bawahlaziye amagazi akho basho ukuthi hheyi ndoda ngoba unesifo esithize ngeke sikwazi ukuthi sikufake kumshwalense wethu. Kepha-ke kukhona laba abanye ekuthiwa i-All Life, i-All Life yona ize isho ukuthi hhayi noma kungathiwa unalo leli gciwane thizeni isandulela ngculaza or noma futhi ingabe i-TB bayasho ukuthi hhayi no singaku lento le singakufaka kumshwalense yethu and into enhle ngabo ukuthi bona-ke bayaqinisekisa ukuthi uyaphila ngoba ukube kuthiwa nje hayi unenkinga ye-BP nani nani kuthiwa bayakufonela basho ukuthi hheyi ndoda, ngathi manje i-BP yakho isiphezulu lungisa ukuthi ngathi i-CD four count yakho isiphansi lungisa ukuthi, yabo? bafuna nje ngathi bafuna ukukubona ukuthi uphile isikhathi eside, uyabo?

Ngiyaxolisa bandla kepha-ke anginalo ulwazi ngalokhu. Ngokwazi kwami izinkampani azinikezi inkokhelo eyengeziwe yokuyeka umsebenzi ngaphezu kwezinzuzo ze-UIF. Ngiyaxolisa bandla anginalo ulwazi ngalokho, ngiyabonga.

Uma kukhona into eyodwa esengiyaziyo nje manje emhlabeni ihlezi ikhona indlela yokulungisa izinkinga, yonke inkinga iyaxazululeka. Manje nalana abakwaBhengu ngiyabona ukuthi eyi babhekane nesimo esinzima kabi, kepha-ke angeke bakwazi ukulinda isikhathi eside kakhulu ukuthi bathole iy'mali zabo khona bezokwazi bancwabe. Lento lena ingalunga kumele nje baye ema-ofisi bezwe ngalabantu ukuthi inkinga ikuphi khona izokwazi ukuthi ixazululeke bay'thole izimali zabo khona bezokwazi bangcwabe. Ngiyabonga.

Kumele nje bamchazele kahle umuntu ukuthi i-UIF yakhe iyanqatshwa isizathu sokuthi inqatshwe sinqatshwe khona ezokwazi ukuthi hhayi bo ngokuzayo kumele ngilungise izinto kanje ngoba kungenzeka mhlawumpe ukuthi ifomu leyo bekumele eyigcwalise akayicgwalisanga kahle or noma mhlampe lowo muntu kade emsebenzela akazange aze ayikhokhe i-UIF sonke lesikhathi. Yena kuzobe kukuyena-ke, kubalulekile ukuthi abheke la ezobe esesebenza khona ngoba meqeda la kumele kumele azi ukuthi yazini ubhekani, kumele abheke ukuthi akhone ezokwazi ukuthi hhayi ngiyayikhokha ngempela i-UIF noma cha.